Ndingaba nguNomadlelweni kuba ndithanda ukuphumla nokudla.

Ndingabetha phantsi ngenduku ukuze inja ibone ukuba ukhona okhoyo.

Ulwazi lungasinceda kakhulu ekwazini emasikwenze nemasingakwenzi.

Ndingamcebisa ukuba afumane lonke ulwazi ngokulima ngaphambi kokuba aqalise.

Ndingabacebisa ukuba bangadinwa ukuzikhaphela iigusha neenkomo ukuze baqaphele ukuba azimi kwindawo engalunganga.

Ngokolwazi lwam enye into ekhusela imfuyo kumakhalane kukuyihlamba imfuyo.

Umhlaba kufuneka ube nemichiza efanelekileyo nezinto eziphilayo ezinceda izityalo zikhule. Ukuba kukho ukusilela kwezondlo ezifana neenaytrojin fosforas nepotheyziyam isivuno sinokuba sesisezantsi okanye singafikelelakanga kumgangatho okuthengisa.

Ewe, eli ziko lisabalulekile kakhulu mhlawumbi nangaphezulu kunangaphambili. Ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya ukwazisa ngobuchwepheshe obutsha, ukujongana notshintsho lwemozulu, ukuvelisa iingcali kunye noovulindlela, uphando kuqoqosho.

Mntakwethu, mandikuxelele nje ezimbalwa. Okokuqala ibhokhwe ayifani nenkomo, ayifani neenkukhu. Ibhokhwe iqhawula iminyango, inyuka intaba, iphule iintambo, itye ingca iphinde itye isonka, emva koko itye iiplastiki zakho zobisi efriji.

Ndicinga uba indawo endikuyo iphakathi ifumile kwaye ishushu, ndingakhulisa ke umbona kuba iyeyona ndlela iqhelekileyo kwaye inenkxaso kwezolimo eMzantsi Afrika. Eyesibini ibe yingqolowa kuba ayifuni manzi maninzi, eyokugqibela ibe litswele okanye ibhetruthi kuba ayidingi manzi maninzi and sizizityalo ezizikhulelayo nje kakuhle.

Isizathu sokuba abafundi bangakhethi izifuno zolimo kubangelwa okokuqala, kukusilela kolwazi olubanzi ngezezilimo. Okwesibini, uluvo oluhleliyo lokuba ezolimo liza kubabeka emva ebomini. Okokugqibela, umnqweno wokusebenza emsebenzini owohlukileyo nezolimo nakwiindawo ezibhetele.

Ndingumfana ndicebisa ukuba siyenze ibonakale inomtsalane inezinga kwaye inenyaniso. Ulutsha aludingi nje umhlaba lufuna amathuba.

Ukufuya iinkukhu kufuna ingqondo, uthando isicwangciso nemali. Kufuneka usukume ekuseni ucinge ngexesha uhlale uxakekile. Ngoko bhuti wam, xa usithi kulula akululanga nje. Emva kokuba uzenzile zonke ezi zinto kufuneka ucinge ngenkcitho yakho.

Ubungakanani besivuno bubalulekile kakhulu kwezolimo kuba buchaphazela ingeniso yomfama, buchaphazela ixabiso lokutya nemeko yokukhuseleka kokutya. Kwaye bunika isikhokelo kuphando kurhulumente nakumashishini. Ngoko ke, ukunyusa isivuno ngendlela ezinzileyo kuyinzuzo kuhlanga lonke kusuka emaphandleni ukuya ezidolophini.

Ndingaqala ngombona ukutyala umbona kukuxhobisa ekutyeni nasemalini.

Nantsi into endicela niyikhumbule, musani ukutsiba okanye ukubaleka phakathi kweenkukhu, hlambani izandla phambi nangemva kokubamba nantoni ephuma kuzo. Musani ukuzama ukubamba iintsana zeenkuku. Okokugqibela, thethani ngesandi esithuleyo xa nikwindawo yeenkuku.

Ndikholelwa ukuba imivuzo yabasebenzi basezifama akufuneki isekelwe kwimfundo kuphela kodwa kufuneka kujongwe ulwakhiwo lomsebenzi, amava, izakhono kunye nokubaluleka kumsebenzi abawenzayo. Ukutya esikutyayo mihla le kuvunwa zizandla zomntu onokungabi namali okungenakuba nadiploma kodwa onentliziyo egcwele umsebenzi kunye namandla ukuvusa ilizwe.

Izityalo ezimelene nemozulu yasebusika sispinatshi, ibrokholi, iikharothi, itswele, ikhaphetshu, negalikhi. Izinto ekufuneka sizikhumbule xa sisitya ebusika ukunkcenkceshela, ukukhusela ekubandeni, ukuzibeka ekukhanyeni.

Iihagu zinokungenisa ingeniso enkulu kodwa ngokufanayo zinokubangela ilahleko enkulu xa zingahoywanga kakuhle. Iingxaki ezifana nezifo ukutya okungafanelekanga, ucoceko kunye nemarike engaqinisekanga zingayithintela loo nzuzo.

Njengomfama wehagu ndiza kuqinisekisa ukuba zifumana ukutya okuhambelana nobudala bazo, zisoloko zinesondlo esaneleyo, zisela amanzi acocekileyo. Ngaloo ndlela iihagu zam ziya kukhula zibe sempilweni kwaye ndifumane ingeniso ezinzileyo neyaneleyo.

Umsebenzi wasefama xa unzima ungapheliyo unefuthe elikhulu kwimpilo yomzimba nengqondo nengxaki yomzimba nengxaki yoluntu. Ukudinwa ukungaphumli, uxinzelelo kunye nokuba newari ngesimo sezulu, akudingekanga kodwa zibeka impilo yam emngciphekweni.

Masibeke apha phantsi kuqala lamaqunube, ndiza kuhlola mhlawumbi ndincedisane nencwadi okanye i-app ethetha ngezityalo zendalo. Ukuba zikhuselekile mhlawumbi singazilungiselela ndawonye. Kodwa ukuba azithembakali sizifake kwindawo ekhuselekileyo ukuze zingasetyenziswa ngomnye umntwana ngaphandle kokwazi.

Umfuyi weebhokhwe unokukhusela imfuyo yakhe kumakhalane ngokusebenzisa ucingo oluqinileyo, izinja zokukhusela, izindlu zokuhlala ezikhuselekileyo ebusuku, izixhobo zokoyikisa amakhalane, ukuhlala esazi ngemeko yefama yakhe imihla ngemihla.

Nantsi into eyenziwayo emva kokuba siyibambile inkukhu, siyibamba kakuhle kube lula kuyo kungabi buhlungu, siyixhela ngendlela ekhuselekileyo nenomthetho. Siyiyeka igalele igazi phantsi, siyifaka emanzini ashushu, siyikhulula iintsiba, siyayivula siyikhuphe amathumbu, siyihlamba kakuhle size siyigcine okanye siyipheke.